O tlile go tlhoka karata ya gago ya ID pampiri ya go bontsha kamogelo ya gago kwa sekolong le pampiri e e bontshang madi a a tlhokegang.

Batlisisa gotlhe mme o lebelele gore o tlile go patela bokae ka kgwedi, o tlile go duela bokae ka ngwaga mme o tlile go gogelwa le interest ya bokae mo mading a o tlabeng o a adimile.

Histori ya gago ya go adima madi e botlhokwa thata ka gonne ke yona bopaki ba gago ba go bontsha gore o kgona go patela dikoloto ka nako kgotsa jang, fa o batla go nna le histori e ntle o tla tshwanela ke go patela dikoloto tsa gago ka nako mme o seka wa adima madi o sa a tlhoke.

O seke wa bua maaka fa o dira kopo ya sekoloto o seka wa dira sekoloto o sa se tlhoke mme o netefatse gore o tlile go kgona go se patela, nneya banka dipampiri tsotlhe tse ba di tlhokang mme o bue nnete ka nako tsotlhe.

Go botlhokwa thata go buisa melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto gore o kgone go tlhaloganya gore o tlile go duela sekoloto jang, leng le go itse sebaka se o tlileng go patela sekoloto seo.

Go nna le kitso ka tsa madi go thusa thata fa o dira sekoloto gore o kgone go bona ba ba batla go go ripa ditsebe, o tlile go bona selo se e leng nnete le se e leng bonokwane.

Banka e tlile go lebelela histori ya gago ya go adima dikoloto le gore o amogela madi a a dirang bokae ka kgwedi le gore o dira ko kae mme o dula kae, morokotso o dira ke banka e o adimang madi mo go yona e lebelela madi a o a adimang le nako e o tlileng go patela sekoloto.

Overdraft-e e molemo ka gonne o kgona go kry-a madi ka nako e o a tlhokang ka yona o patela morokotso le madi a se o se adimileng mme fa o ka se patele o tlile go theosa score-ro sa gago sa go adima madi mme o ka kgona le go itebala mme wa adima madi a o sa tlhokeng ka nako eo o tlile go feleletsa o patela sekoloto se segolo thata.

Fa o ka tlodisa limit ya gago ya go adima o tlile go patela se se bidiwang over limit fee ke percentage ya madi a o a fitileng mo sekolotong sa gago, fa o batla go lukisa kgang e o ka kopa go okelediwa limited kgotsa wa patala sekoloto sa gago gabedi gore o kgone go fetsa.

Dituelo tse di duelwang dibanka di dira gore motho a fokotse madi a tse a ditlhokang kgotsa tse a tlhokang go di reka tsa kgwedi le kgwedi re ka fokotsa ditshenyegelo tseno ka go se dire dikoloto tse re itseng gore re ka se kgone go di patela.

Dira gore sekoro sa gago sa histori ya go adima se ya kwa godimo ka go patela madi a fetang a banka e a batlang ka kgwedi, o seka wa tshedisa malatsi a go duela mme netefatsa gore o patela sekoloto sa gago ka nakonyana e khutshwane.

Batlisisa currency ya lefelo le o yang go lona mme o lebelele gore o tlile go kgona go patela ka karata ya gago kgotsa o tlile go e change-r o dirise currency ya naga e o o yang go yona, o bolelele ba banka ya gago gore ba kgone go go thusa.